Ee, tiragalo ya palo ya dikete tse pedi makgolo a mabedi le bobedi, ngwaga wa twenty twenty-two, FIFA World Cup ke sekai se sentle. Batho ba mefuta e farologaneng, ba ne ba bokana go lebelela metshameko. Ba apara diaparo tsa ditlhopha tse ba di tshegetsang. Ba opela le go keteka mmogo. Seno, se ne se sa dira gore batho ba ikutlwe ba kopane le go nna karolo ya setšhaba le fa ba sa itsane.

Ke rata gore metshameko ya se eleketeroniki e itumedisa e akaretsa mogopolo le o ruta bokgoni jwa go akanya ka bonako. Se ke se ratang thata, ke go kgona go e tlosa bodutu, go gaisana le ditsala le go itshidila maikutlo.

Go botlhokwa gore batshameki ba tlhokometse mebele ya bona, gore ba seka ba utlwa botlhoko. Dikotsi kgotsa a ka tswang mo go direng metshameko ka tsela e e feteletseng, fa motshameki a sa itekanela, a ka utlwa botlhoko kgotsa go tswa mo motseng, e leng se se ka bakang gore a se kgone go tshameka sentle kgotsa a amege go feta fa a tshameka le batshameki ba bangwe. Seno, se ka dira gore a se ikutlwe a tshepile ebile a tlhoka maatla motshamekong.

Motho a ka kopana le dikgwetlho tse di latelang, fa a dira motshameko o a o ratang go dira letseno kwa thoko fa a na le tiro ya 'tsatsi ka 'tsatsi, nako e lekaneditsweng go kgona go e kgapa go tshameka fa a na le tiro. Molaletsi wa madi. Motshameko o ka se tle o dira letseno le lekaneng ka maatla. Kgwetlho ya go kgotsa, go tlhokega boikanyego le go itlhaganelela go tswelela pele, dikgatlhego tsa botsogo, tlhokego ya botsogo jwa mmele le maikutlo.

Go botlhokwa gore bašwa ba tsenele metshameko kwa sekolong ka gonne, e thusa tsogo, tirisanommogo, botsalano le go lwantsha kgatelelo. Le fa mmino le botaki di botlhokwa, metsameko e tokafatsa mmele le monagano.

Ke rata setlhopha sa Bafana Bafana, sa motshameko wa kgwele ya dinao. Ke se rata ka gonne se eme naga ya rona sentle, se na le maitlamo, le gore fa se tshameka. Se kopanya setšhaba ka boipelo le maikgogomoso.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka ntlha ya tlhaelo ya inthanete le di diriswa. Metshameko e, e bonolo go fitlhela ke Ludo, King Candy Crush le Free Fire.

Ee, ke akanya joalo, metshameko mo megaleng e dirile gore batho ba tshameke ba le nosi, ba sa tlhole ba kopana ka namana. Mme seo, se fokoditse tirisanommogo le puisano ya selegae.

Metshameko e ka thusa ka go aga boitshepo, go rotloetsa tirisanommogo le go bula puisano. Fa motho ba tshameka mmogo ba ithuta go ikgolaganya, ba bangwe ba fetsa ditlhong le go ikutlwa ba sa amogelwa.